Andingethandi ukuba umntana wam athathe yinqwelo lena bendivene nayo sinesivumelwano sokuba izamthatha phambi kwendlu iyombeka phambi kwesikolo, kangokuba napha esikolweni iyaziwa laa nqwelo ukuthi umntana wam uthathwa yiyo ngabani ixesha ahambe afike ngabani ixesha. Ngoku ndiye ndoyike ngoku xa azothathwa ngoonoteksi aba namhlanje uzombona eqhutywa ngulona umntana ngomso aqhutywe nagulowana. Ngoku awusenaye nomntu onombhalisa esikolweni ukuthi uqhutywa ngomphi na unoteksi, into angayenzi ke ngoku umntana wam angabikhuseleki naphi na nasezindleleni. Akho mntu ndinombuza ukuthi uphi umntana wam kuba kaloku akho mntu bendimnike yena, uthathwe nangeyiphi na iteksi ephambi kwakhe.

Mhlobo wam, ndicela ufake ibhanti lokhuseleko xa ukhwela apha emotweni, eli lilapha esitulweni. Eli bhanti ulibonayo alenzelwanga mna, alenzelwanga moto, lenzelwe wena nokhuseleko lakho, ukwenzela ukuba noba ukweyiphi na intlekele wena uhlela ukhuselekile. Nndiyacela ke mhlobo wam uqiniseke ukuba ulifakile eli bhanti njengoba nam ndilifakile. Andifuni kulimale wena kusale mna. Ndawuthini kokwenu ngemva?

Ukwatha kwiindawo ezatha iimoto wena uthathe ikhefu licebo elihle kakhulu. Kodwa andiboni ukuthi uthathe ikhefu ngokuhlala emotweni, bekumele uba uphuma ngaphandle ubethwe ngumoya uke uvavanye neenyawo. Cinga kaloku ukuba usekunohambo olude, ezo nyago xa uzolula uzawuba ngcono. Kodwa ke uyazijonga iindawo ezi uba zokwatha ikhefu ezikhuselekileyo. Ziba khona ozibonayo uba zikhuselekile kube khona nabantu abagadayo apho, kwezinye iindawo ubone ukuthi nendawo yakhona ikhuselekile, ikhanye kakuhle, akho mathunzi okanye abantu abangaqondakaliyo.

Oololiwe babe yenye yento ebalulekileyo yothutha abantu mandulo. Oololiwe babe yinto yothutha abantu eyibalulekile kwaye eyayilixabiso elifikelelekayo mandulo. Nangoku sisafuna oololiwe babe yinxalenye yempilo yethu, ikwazi ukuthutha abantwana bethu baye ezikolweni, ukuthutha abantu abaphangelayo, baye ezikolweni ngamaxabiso aphantsi. Kuba ndithi xa ndijonga ngoku ndibone iibhasi ndibone namatekisi ekwixabiso eliphezulu kunye nayo yona ipetroli lena ifakwa ezimotweni ikwixabiso elikhulu. Yiloo nto ngoku ndithi oololiwe bangaba ixabiso elifikelelekayo kuwo wonke umntu. Kulapho sasikwazi ufumana nexabiso utikiti lenyanga ubhatale lona.

Into yokuqala endiyenzayo kukufowunela ndithathe umnxeba ndifowunele emsebenzini ndixele ukuba ndizawufika emva kwethuba ngenxa yokuba ibhasi yam ayilenzanga ixesha eli lesiqhelo. Emveni koko ndizame ukuqiniseka uba ibhasi yam izawufika emva kwethuba ngemizuzu emingaphi ukuya kwemingaphi kuba ibalulekile leyo ukuba ndikwazi ukuqonda uba ndiyilinde na okanye ndibe nelinye icebo emandilenze. Konke ke kuxhomeke ngexesha ezoba leyithi ngalo.

Into endayibonayo abaqhubi beetekisi bexambulisana nomqhubi wemoto endleleni. Oonotekisi babetyhola lo mqhubi wemoto ngokuthatha abantu azenze itekisi. Uthe umqhubi xa ezama ukucacisa ukuthi aba bantu bakhwele apha ikwalusapho lwakhe lonke eli balubonayo apha, ngumfazi wakhe nabantwana bakhe bonke aba baya kumama wabo ongaphathekanga kakuhle esibhedlele. Ibe lolo xambuliswano unoteksi ezama ukuphikisana naye umqhubi lo wemoto, ilolo xambulisiswano, kuncede ngofika kwamapolisa.

Le nto yokulayisha abantu badlule kwinani elifunekayo kwimoto ingxame ukuxaka apha eMzantsi Afrika, ingakumbi kwiitekisi zalapha ekhaya. lipolisa lendlela ingabubuchule ukuthi uqale ngazo kanye iitekisi ezi ujonga ukuba zonke ezi zidlulayo kuloo ndawo ume kuyo kuloo ndawo ukuyo azadlulanga na azeqanga na kwinani elifunekayo.